Mmidi, mokwaba, dinawa, dierekise, di-reddish-e.

Go tloga go le bonolo go jala maungo a a tshwanang le diapole kgotsa dipanana a tlhoka fela tlhokomelo ya mobu le go nosetswa le go lebelela gore di ntse di tla di gola jwang.

O epa fa fatshe mo mobung o o siameng o tshwanetseng dijalo, ga o fetsa go epa kgwithi nngwe le nngwe, o kenya peo mo go yona ga o fetsa o tla khurumetsa ka mobu.

Rooibos-o e jalwa ka dipeo tsa teng e botoka ga golo ga o e jala ka tlhakole kgotsa mopitlwe ge e kopiwa go robiwa matlhaka a teng.

E thusa ka tshilo ya dijo e fokotsa tutuma ya lelana gape e nonotsha masole a mmele.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-o ba lebaganeng le tsona ke tlhokego ya metsi, ka bongata ba dikokonyane, teng mo go jetsweng teng mme di ka rarabololwa ka tsela e latelang go tlhokagala gore go nne go na le metsi a lekaneng, go tlhokagala dikhemikale e tsa dikokonyane gore di tle di kgone gore di se ka tsa ba teng kapa di bolawe dikokonyane tseo.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsona gompieno ke tse ke papatso le polokelo ya maungo, le tshwaetso ya malwetsi a tlabe a le ko maungong.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsona ke go etsa di-salad-e go dira melemo, le dijo tsa bana kapa masea, le go ira dilo tsa go itlotsa mmeleng.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe, ke diperekisi, ke dinamune, ke dipiere, gore e be maungo a jalwang thata gape e be maungo a jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ka baka la gore a bonolo gore o a jale gape ga o nke nako gore o a jale.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke dinawa, ke lorotse le swere ya go baba le amadomme merogo e na, e na le phepo e e tumileng go tshwana le di dibithamini le iron.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa go tswa temothuong di dirisiwa go dira bopi, mme di dirisiwe mo bogobeng gape di dirisiwa jaaka sefepi sa diphologolo.

Fa go tewa wine farming, go tewa go ga ga diterebe tse di dirisiwang go dira wine-e ke e nngwe ya dijalo tse di jalwang ka go dirisa dipeo tsa diterebe.

Dilo tse di botlhokwa tse re di tlhokang go ka itshimololela tshingwana mo lapeng ke metsi, dipeo, mobu o itekaneng, lebotlolo la go nosetsa, kgotsa tanka ya go nosetsa, le letsatsi.

Tikologo tshwanetse gore e setse e sirelediwe tshwanetse go fokotse chemical-e e dirisiwang gape go dirisiwe metsi a le mantsi tota, gape go be le tikologo e e nepagetseng ya di tshedi.

Dithoro le dijo ke bogobe, oats, pasta-a, rice-e, mabele, di botlhokwa ka gonne di na le fibre ya phepho di kwa godimo ka poroteini ke metswedi e e siameng wa a iron-e, magnesium, zinc, le potassium di botlhokwa gagolo mo mmeleng.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jala rooibos, ke gore rooibos-o e kgona go gola mo maemong a lefatshe le le omeletseng, mme se ithatela mmu o o motlhaba o o nang le tsamaiso metsi e e siameng, le pH ya four comma five go ya go five comma five, dipeo di jalwa mo mealong ya dipeo kgotsa dijalo di ka medisiwa ka masego.

rooibos ena le acid ya hydro's-e le zinc-e tse di ka thusang mo malwetsing a letlalo, jaaka acne le exzima le go fodisa phuso ya letsatsi di-anti oxidant-e tse di mo rooibos-ong di diegise tsofala go ka go fokotsa bogale jwa disenyi tse di senyang letlalo.

Rooibos-o e teng jaaka teye, metswako, le dinolwa tse di monkgo tse di tswakanyegang mo metsing a a mogote kgotsa a a tsididi ka ditiriso tse di atologileng ditshwana le tiriso mo diteng tse di gatseditsweng tiriso jaaka se tsenya tatso, le mo ditlolong.

Ditsela tse dišwa ke go tutafatsang ka mogwa wa go oketsa boleng, go tutafatsang thulaganyo eo bongola le dikotla tse di ntshiwang mo di tlabe kokelong tsa dijalo tse di jaaka, maungo le merogo ka metšhini kgotsa ka go dirisa di-chemical-e, di port-a tsa sele ya ntshokuno.

Nka reka merogo e e latelang khabetšhe, ditapole, digwete, beetroot-u, eiye, ditamati, ka gobane ke rata dijo tseo tse di nang le starch-e.

Kgolo ya thekenoloji e bile botlhokwa gagolo go ira dilo di be bonolo mo temothuong le kgwebo ya maungo ka go dirisa metšhini le dikhemikhale tse kgonang le go dira mmereko o tsamaye ka potlako, le tlholego ya maungo a nepagetseng gore a ka jewa kgotsa a ka bo a ba teng mo econom-eng.

Maemo a bošwa le mafelo a a farologaneng a temothuo a botlhokwa thata go temothuo mo diabeng tsa ona, kgolong, le tsweletsong ya dijalo tsa go fapa fapana.